Uma ngiwumqeqeshi uSifiso ngingasebenzisa iy'ndlela ey'landelayo. Ngingadala indawo yokukhula kanye nokuthuthuka kubadlali, ngiphinde ngibeke izinjongo ey'cacile nabazokwazi ukuthi bazifeze. Ngibanikeze ukwesekelwa kwengqondo nokuhlala begqugquzelekile ngaso sonke isikhathi. Ngiphinde ngigxile ekuqiniseni amandla nokukhulisa isithakazelo, ngisebenzisane nabazali kanye nothisha ukuze abadlali bekwazi ukusebenza nangokuzikhandla.

Yebo, ukudlala inthanethi kungathuthukisa amakhono abaluleke kakhulu nadingekayo futhi asizayo sikulungiseleleni imisebenzi ezimbonini ezifana ne-IT.

Intsha ingasebenzisa iy'nsiza ey'tholakala mahhala. Isibonelo nje, u-Youtube unazo izifundo zamahhala zokufunda ukudlala izinsimbi ezahlukahlukene noma ukufunda ukurikhoda umculo. Baphinde futhi bajoyine amakhwaya asendaweni amaqulu amaningi okucula awadingi imali yokungena. Futhi angathuthukisa amakhono akho noma yini intsha enayo. Baphinde basebenzise amafoni abo noma omakhalekhukhwini ukuthatha izithombe. Akudingi ukuthi uze ube nekhamera enekhwalithi ebizayo noma kanjani. Izindawo zamahhala ukuthi ezifana nama paki, amachibi noma imzila yokuhamba inezinto ezinhle kabi zokuthwebula.

Abasebenzi bengaqeqeshwa kwezobuholi kanye nokuphathwa kwemicimbi. Bekwazi ukwakha amakhono, bathole izesekelo zokuphatha imicimbi. Baphinde futhi baqeqeshwe kwezokuxhumana kanye nokuxazulula izinkinga engase bebhekane nazo. Baqeqeshwe nobuhaxahaxa bonke obufaka lapho, baqeqeshwe kwezokuphepha. Kanye nokuqeqeshwa kwezokumaketha kanye nokuxhumana nabantu.

Izikole zingay'hlinzeka ngezikhungo zokudlala, phecelezi ama-gaming labs ezivulelekile kubo bonke abafundi. Ukuze bengadingi ukuthenga izinto ezibizayo ezifana namakhompuyutha anamandla noma ama-consoles. Ziphinde futhi zisebenzise i-software yamahhala etholakalayo.

Kwizinsiza nezindawo zokuzivocavoca emadolobheni kukhona amahhotela ezemidlalo ahlomule kahle. Kukhona amajimu asezingeni eliphezulu, nezinkundla zokudlala ezihlome ngezinsiza zesimanjemanje. Ebese emakhaya izindawo zokuzivocavoca zivame ukuthi zibe encane futhi zingase zingabi nayo imishini ephelele noma esesimeni esihle. Amathuba okuzibandakanya umthelelo wokuthi emadolobheni abantu banamathuba amaningi okungena kwezemidlalo. Ngenxa yokuthi bafinyelela kalula ezikhungweni kanye nemicimbi eminingi yokuncintisana. Kodwa emakhaya amathuba angaba mancane ngenxa yokushoda kwamaqembu kanye nezinhlelo ezisemthethweni.

Izinzuzo zokubhukuda singabala ukuthi kuthuthukisa amandla okugcina umoya, phecelezi i-lung capacity, futhi kwenza umphefumulo ube ngcono. Ebese amanzi anomphumela opholisa ingqondo. Lokhu okwenza ukuthi ukubhukuda kube mnandi futhi kusize ekunciphiseni uvalo kanye nokukhathazeka. Ebholeni likanobhutshuzwayo lifundisa abantu amakhono okuthi basebenzisane nabanye, ukubambisana kanye nobuholi. Lokhu kuthuthukisa amandla okuqina komzimba namandla emilenze ngoba umdlali ugijima isikhathi eside.

Ngicabanga ukuthi bonke abafundi kufanele ukuthi babambe iqhaza emidlalweni esikoleni. Isizathu salokho ukuthi imidlalo iyasiza kakhulu ekulawuleni izifo ezifana nokukhuluphala ngokweqile, ingcindezi yegazi, kanye nokuntuleka kokunyakaza. Okunye ukuthi kwenza ukuthi umzimba usebenze kahle uphinde kwandise amandla, ukuzwela kanye nempilo enhle nje ngokujwayelekile.

Imiphakathi ingahlela imikhankaso nje endaweni yokuqoqela izingane imishini. Efana namakhokho, amabhola, amajezi avela kubantu abanawo, koda abangasawa sebenzisi. Futhi izinkampani zendawo kanye nezitolo zezemidlalo zingakhuthazwa ukuthi zinikele ngezimpahla zokudlala ibhola noma ezemidlalo ezindala. Noma ezingase zukudingeka, abangasay'dingi banikele ngazo kwabazidingayo.

Esimeni esifana nalesi, into yokuqala engayenza kuthi ngibize abafundi laba abagcona omunye umfundi. Ngibachazele ukuthi ukugcona akwamukelekile futhi kungaba nomthelela omubi komunye umntwana lo abamgconayo. Ngibazise futhi ngibenze baqonde ukubaluleka kokuhloniphana nokusekana njenge qembu, hhayi ukuthi bagcone abanye. Ebese ngibiza lo mfundi ogconwayo ngikhulume nje naye. Ngimbuze ukuthi uzizwa kanjani ngezemidlalo futhi amaphupho akhe ayini. Ngimenze aqonde ukuthi wonke umuntu unekhono elihlukile futhi ukungakwazi ukudlala kahle lokhu akusho ukuthi akanamandla kwezinye izindawo.